Ndi vha ndi tshi khou guda uri i vhe zwine a zwi takalela musi a vhukati ha mudavhi namusi na zwine a zwi takaleliwi u itiwa zwone musi a vhukati ha mudavhi.

Ndi takalela bola ya milenzhe vhukuma ngauri na nṋe ndi a i funa hezwi ndi tshi khou i tamba ndi pfha ndo takala vhukuma.

Mbekanya vhukuma dzoṱhe dza zwa mitambo dzi a thusa nga maanḓa uri vhana vha vhe huna zwine vha kho ita zwone vha songo humbula u ita zwa vhutshinyi.

Mitambo i thusa nga maanḓa uri vhana vha vhe tshithu tshithihi, ngauri vha vha kha tambela dzi thimu nthihi vha ya anḓana zwi mboḓi vha fhaṱa dzi vhukonani.

Zwi vhuedza nga maanḓa dzikiḽaba ngauri dzikiḽaba dzi a wana dzi pfufho, dzi a wana masheleni dzo winisiwa nga nga vhana vha zwikolo ngauri vhavha vhatshi kho kona.

Ee muthu a nga shandula zwithu zwine a zwi funesa a zwi ita tshisima tsha tshelede, sa nga sa tsumbo muthu anga baka zwithu a rengisela vhathu vha nga tsini vhathu vha nga renga nga maanḓa arali zwithu zwavho zwi zwavhuḓi.

Zwi thusa nga maanḓa nga uri zwi vhagudisa uri vha tambe zwavhuḓi na vhaṅwe vhana, u ya na phanḓa vha mboḓi vha vhathu vha u funa vhathu.

Ee ndo no i vhona zwi tshi kho to muvhuso u tshi khou tikedza vhaswa nga zwa mitambo u tshi kho vhafha dzi pfufho na dzigere na zwishumiswa zwa mitambo yahone.

Vhashumi vha ya wana dzi tshenzhemo dza u shuma na vhathu, dza u shuma na vhana uri vhana vha farisiwa hani na vhathu vha faranisa hani vhavha tshithu tshithihi.

U kundiwa azwi ambi uri zwithu zwi vha zwofhela, ndi u to vhuyelela wa ita dzi nyonyoloso wa vhuyelela nga maanḓa wa ya wa kunda.

Ndi u vha vhudza uri vha bve nga u ṱavhanya. Ndi u vha vhudza tshifhinga tsha u ṱavhanya uri vha kone u swika, ndi vha wanele goloi yo valeaho ine ya ḓo kona u vha tshimbidza.

Zwithu zwine vhanga ṱuṱuwedza ngazwo vhatambi vhaswa ndi u vha pfufha musi vho kunda wa ḓi vhafha zwiṱukuṱuku zwo vha livhuwa uri navho vhavhe na maanḓa a u vhuya tshifhingani tshiḓaho.

Mutambo une nda nga u tamba vhutshiloni hanga hoṱhe luthihi, ndi mutambo wa bola nga uri u ḓifhela nga maanḓa ndi pfha ndo takala hezwi noni ndi tshi khou tamba bola na vhaṅwe vhathu.

Thimu ya zwa mitambo ine nda i funesa ndi Kaizer Chiefs, ndo thoma u i tikedza nga twenty ten musi i tshi khou fhaṱa vhatambi vhane vha ya ya kha vha tamba kha World Cup.

Tshiimo tsha zwiimiswa zwavhuponi hashu, a tshi ngo ima zwavhuḓi thimu dzi hone mara dzi shothelwa nga vhalambedzi.

Ee vhatukana na vhasidzana vho ṋewa zwikhala zwi zwi linganaho sa izwi huna mitambo ya vhasidzana na yo yo ḓalaho u fana naya vhatukana.

Zwithu zwine zwavha zwi kho zwi na ṱhahelelo vhuponi ha hashu ndi fhethu hune vhasidzana vha nga tambela hone mitambo yavho.

Nda wana tshikhala tsha u khwiṋifhadza, ndi nga khwiṋifhadza zwiambaro zwa mitambo ndi nga fha vhana vha zwikolo zwiambaro zwa mitambo uri vha songo ambara zwiambaro zwa hayani.

Zwi thusa nga maanḓa kha vho ramabindu vhaṱuku na vhahulwane ngauri vhathu vho ḓela zwithu zwa vhuṱambo, vhavha vhatshi kho sapota vhathu vhenevho.

Vha ya tenda uri u kundwa ndi zwiṅwe zwa mutambo zwine zwi a konadzea, u kundiwa zwi a ndi ndeme ya vhutshilo.

Vha vha na tshifanyiso tsha uri shango ḽashu ndi ḽa vhuḓi nahone ḽo maanḓafhaḽa kha sia ḽa ikonomi, zwi thusa ikonomi yashu nga maanḓa uri mashango manzhi zwifhingani zwi a ṱoḓa u ḓa a ṱalela mitambo hanefho.

Dzi thusa nga maanḓa dzi nyanḓadzamafhungo ngauri, vharengi vha wanala haningei vha wana zwithu zwine vha kho ḓo renga haningei kha dzi nyanḓadzamafhungo.

Zwithu zwine zwa nga itiwa ndi vhori muhasho na vha masipala vha fhaṱe, fhaṱe tsini na zwitentsi fhethu hune mitambo ya nga farelwa hone.

Ndo no vhuya nda vha na mugudisi wa u nṱuṱuwedza musi ndo huvhala uri ndi songo fhela mbilu, bolani ndi ḓo dovha nda vhuyelela.

Mutambi ane nda mu funesa ndi Simphiwe Tshabalala u tambela bola yavhuḓi nga Fifa World Cup twenty ten, a kora na gouḽu a kho kora Mexico a tshi khou tambela tshikwadi tsha fhano South Afrika tsho nopfi Bafana Bafana.

Ndi Kaizer Chiefs yo no fhira kha khalaṅwaha dzi konḓaho lunzhisa, nda ndi tshi ḓipfa ndi songo farea zwavhuḓi musi ndi tshi i ṱalela.

Heish ndi nga pembela nga maanḓa ndi nga bvisa na muṱa wa hashu rayo ḽa tshilalelo nnḓa ndi nga rasa nga maanḓa nga balapala.

Ee ndono vhuya nda ṱangana nawo hoyo mutambo musi Magesi FC i tshi ḽa thimu khulwane ya Mamelodi Sundowns, i tshi dzhia cup ya Black Label Cup.

Mutambo we wa ntakadza nga maanḓa ndi mutambo wa Bafana Bafana itshi kho tamba na Mexico kha World Cup ya 2010, ndo yo ntakadza nga maanḓa ngauri yo vha wini ya Bafana Bafana i tshi khou ḽa Mexico.

Vhanga vha tikedza nga u vha ṱuṱuwedza nga u vhafha dzi pfufho musi vho kunda, na u vhafha masheleni nyana maṱuku o vha a livhuwisa, na u vha rengela zwiambaro zwa mitambo.

Tshitshavha tshi sumbedza tshi ḓo ṱoḓa dzi pfufho dza zwithu zwa bola ya milenzhe, ngauri zwifhinga zwoṱhe bola ya milenzhe i tshi tamba ivha na vhaṱaleli vhanzhi nga maanḓa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri vhaṅwe vhana vha ya balelwa, kha sia ḽa zwithu zwa tshikolo vha tea u khwiṋifhadza haningei khazwa mitambo tshiṅwe tshifhinga vha ya bvelela nga kha sia ḽa zwa mitambo.

Milayo ndi ya ndeme nga maanḓa kha zwa mitambo, i ita uri vhathu vha farane zwavhuḓi huvhe na oda vha kone u langea nga nṱhani ha milayo.

Huna mbuyelo nnzhi dzine dzi a konadzea nga kha zwa mitambo nga arali vhathu vha fhano vha tshi kho kunda, vha mannḓafhadza ikonomi mashango maṅwe a ya kona uri dzhiela nzhele.

Muthu ane o ḓi dzhenisa kha zwa mitambo u ya wana mbuyelo, u ya kono u fhaṱa vhukonani na vhaṅwe vhathu, u ya ita uri muvhili wawe u dzule u na mutakalo.

Zwa nyonyoloso na mitambo, zwiṱanganyisa tshitshavha uri ngauri huvha hu madakaloni huvha hotakaliwa vhathu vha ya kona u ṱangana na vhathu vhaswa vha amba nga zwa mitambo vhukonani ha thoma henefho.

Tshithu tshine tsha ntakadza kha ureya khovhe ndi musi mbule ḽo fasha kana luṱalela lwo fasha ndi tshi khou teya u bvisa khovhe maḓini i tshi kho takanyela itshi kha ḓi tshila.

Mutambi makone wa Thenisi khaḽafhano ndi Haris ndi mutambo wa namba wani kha ḽa fhano Afrika Tshipembe kha thenisi ya vhanna.

U ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwi ya fhaṱa muhumbulo wa muthu ngauri hezwinoni muthu akhou ita zwa mitambo muhumbulo wawe uvha u tshi khou rifresha.

Mutogwa u thusa uri uṱoḓa uri huvhe na vhatambi vhana uri arali muṅwe atshi neta hu thome muṅwe futhi.

Dzikhaedu dzine dza ngavha hone, uḽu inga ṱhukhuwa muṅwe a fhufha, dziṅwe khaedu ndi dzauri zwikete zwia pengukana, iṅwe khaedu ndiya uri muthu u yavha o kwata ngauri muthu eavha akho ṱoḓo dzhena naye o nanga muṅwe.

Ndo no vhuya nda sika mukonani nga musi ndoya utamba bola khaḽiṅwe shango la nopfi Tshakhuma. Ndo mbo ḓi thoma uvha na vhukonani na muthu we ndavha ndo makana naye.

Ni tshi gidima badani nitea uvha no ambara zwiambara zwa upenya, zwiambaro zwire na mivhala uri ni kone u vhonala na kha vhaṅwe vhathu vhane vha khou reila dzigoloi.

Muthu uteya u ḓivha o vhalela uri mulindini yawe matombo ofhelela hone ndimangana mangana na kha muṅwe muthu a tsheka nakha muṅwe.

Progreme dzine dza dzi ḓivha ndi mitshino ndi zwithu zwononga zwigombela, malende, dzigambutsu dzi ita uri vhaswa vhaṱangane.

Fhethu hune nda wana vhathu vha tshi khou ṱuṱuwedzana u ita zwa zwipoto ndi midavhini, vhathu vha tshi khou tamba dzi bola na dzi nethiboḽo uri vhathu vhaṱuṱuwedzane arali muṅwe asongo ita zwone.

Mutambo we nda ufunesa ndi musi South Afrika vhafana vhafana it shikora Mexico i tshi wina two one kha FIFA world cup ya twenty ten ndi i takela nga maanḓa ngauri ndi metshe washu we ra u thoma u wina ngawo kha world cup.

Ee, ndi ya funa u bambela nga maanḓa ndo aluwa nditshiya ubambela milamboni ngauri ndipfa uri maḓi a ita uri muvhili wanga u vhuye fhasi u fhole.

Hayi ndi vhona uri vha nga si ntikedze ngauri ndi dzulela mahayanisa so vhathu vhamahayani avhatendi uri muthi anga bvelela nga kha siya ḽa bola ngauri hana dzi ophotshunithi.

Zwikili zwine zwanga gudiswa vhaswa ndi u anḓana bolani, vhathu vha vhaswa vha mboḓi ita zwithu nga mbilu vha tea ugudiswa u anḓana.

Ndi zwa ndeme uri muthu a thome a ḓi dzhenise kha zwa nyonyoloso a sathu ḓi dzhenisa kha zwa mitambo ngauri zwi ita uri muvhili wawe u ḓowele uri u khoyo u kho nyonyolowa wo ta u kone u yo tamba ngauri asaita nyonyoloso huna huṅwe hune anga vhaisala.

Tshifhinga tshe nda vha ndi kho ḓiwana ndi tshi kho tamba geimi dzanga kha inthanethe ndovha ndi tshi khotamba phuḽu online ndi kho u tamba na muṅwe nda panga bola dzoṱthe ene asongo panga na nthihi.

A tshi vhudzwa nga lungano lwa nyamuṱawolala, na zwino athi lu hangwi ngauri lwuya ntakadza nahone na madzina ahone ovha a tshitakadza lu tshi pfi sankambe na muzhou.

Ee, ndo no ḓiwana ndi tshi khou tamba video games kha khompiyutha, ndi dzi funa nga maanḓa ngauri ndivha ndi tshi kho vhona zwoṱhe zwine zwa kho u iteya ndi kho guda na kha zwithu zwa vhuko .

U ita nyonyoloso zwi a thusa nga maanḓa ngauri zwivha zwi tshi kho ita uri vhaswa vha kone u humbula zwavhuḓi nahone zwivha khipha bizi tshifhinga tsha uya u ita zwavhugevhenga a vha nga tshiwani ngauri vhoyo ita nyonyoloso vha kho vhuya vho neta.

Ndovha na dzangalelo ḽau ota nyonyoloso ngauri ndovha ndi tshi bvafha mara tshifhinga tshe nda thoma uita nyonyolo nyonyoloso ndo zwi vhona uri hayi ndi ya funa u ita nyonyoloso na vhaṅwe.

Vhathu vha tea u dzhenelela mitambo ya dzi geimi yo nonga vho soduku vho phuḽu. Ngauri arali vhavha vhatshi kho kona vha dzhenelela dzi khomphethishini vha wina i badela tshelede nnzhi.

Mutogwa u tambiwa nga vhathu vhavhili. Vha tshi kho poselana matombo madindini muṅwe a tshi khou dzhiela muṅwe a posa muṅwe a dzhiela muṅwe a posa.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana. Ndo vha ndi tshi ḓi to kona zwe zwi zwiṱuku ndo vha ndi sa tou vha qwepheshe wazwo.

Mitambo yo vha ndi tshi tamba nditshi miṱuku ndi ndode, ndi tshi swaṱe ndi mudzumbamo ndi yone ye nda hula ngayo.

Ndi ḓivha uri muravharavha u tambiwa nga vhathu vhavhili. Hu tshi khou tambiwa twalafu fumimbili versus fumimbili.

Ndo no vhuya nda vhona vhathu vha tshi tea u ṅwala uri hobi dzavho ndi dzi fhio kha CV. Ngauri dzi khamphani dzi tea u ita zwa mitambo zwiṅwe zwifhinga vha ḓi mvumvusa.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela khawo musi ndi na khonani yanga. Ndi bola ya milenzhe ndi takalela u tamba bola ya milenzhe na khonani.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa bola. Ndi fhedza awara mbili nga ḓuvha kha vhege musi ndi tshi khou tamba a bola.

Mutambo une nda takalela u u tamba nga tshifhinga tshanga tsha u awela ndi bola ya milenzhe. Ndo aluwa ndi tshi funa bola ya milenzhe ndi kho ḓi ri khamusi ndi ḓo ḽa ngayo mara zwo bala. So ndi takalela u i tamba musi ndo wana tshifhinga.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u anḓadza mafhungo na mitambo na nga mafhungo. Ngauri zwi thusa na vhathu vhane vha kho tshimbila magondoni uri vhakone u thetshelesa mitambo.

Mutambo une nda nga funa u u anḓadza ndi bola ya milenzhe. Ndi nga funa u anḓadza bola ya milenzhe kha puḽatifomo ya radio na kha theḽevishini.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱalela mitambo ya dzibere. Bere ye vhathu vha vho vha vho i themendela ya mboḓi ḽiwa ya bva number two.

Zwa mitambo zwi thusa nga maanḓa ikonomi ngauri musi vhathu vhatshi kho renga dzithikhithi. Vhatshi kho yo u ṱalela mitambo vhavha vhatshi kho bvisa tshelede vhatshi kho sapota. Vhathu vha u rengisa dzithikhithi dza mitambo dzoṱhe fhano Afrika Tshipembe dzi a fhela.

Ee ndono vhuya nda dzi wana ndikho guda zwiṅwe zwithu nga dziṅwe nyambo nga mitambo ya nga ṅwambo ya mitambo. Ndo ya u ṱalela bola nda wana muthu ane u kho amba tshizulu. Nda namba nda guda tshizulu henefho nda ṋamba ra vha dzi tsho.

Ee dzibere ndi mutambo u sa nyanyuli ndi vhona unga ndi mutambo usa nyanyuli. Vhathu vha to vhona ungari wa nyanyula ngauri vhavha vho bvisa tshelede.

Ndi musi ndoya u ṱalela mutambo vhukati ha Kaizer chiefs na Mamelodi sundown. Nda wana muṅwe nga nṋe naye oyo ṱalela heneyo mutambo ra ṋamba ra vha dzi tsho vhangana ubva hanefho.

Mutambo une wa ṱanganya vhathu Afrika Tshipembe ndi rugby na bola ya milenzhe. Rugby ngauri rugby ya fhano iya kunda ndi dzi ngweṋa dza ḽifhasi ḽothe.

Zwithu zwi thusa mishumo nga maanḓa ngauri hu mbo ḓi pangiwa vhathu. Vhane a vha khou ṱoḓiwa vhathu ma security vhathu vha u linda vhathu vha u rengisa zwiḽiwa.

Ndo no ḓiwana ndi khou ṱalela mutambo vhukati ha New Zealand na Afurika Tshipembe. Ngauri yovha isa rivha ri sa kho khethulula uri mufhio na mufhio ndi wa lukanda lufhio.

Huvha huna tshumisano ya vhuḓi vhukati ha vhathu na muvhuso. Ngauri muvhuso navho uvha ukho ṱoda uri vhathu vha takale vho tsireledzea zwavhuḓi.

I thusedza nga maanḓa mvelaphanḓa ya shango ngauri asi vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo ḽa nga tshikolo. Vhaṅwe vha ḓo ḽa nga mitambo so vhaṅwe vhaya kona u dzhiiwa hanefhaḽa dzi tournament kha vhuendelamashango.

Ndo no ḓi wana ndi tshi kho yo u ṱalela mitambo ya nnḓa nga nga bufho. Ndi musi ndo vha ndi khou yo ṱalela vhafana vhafana na Egypt. Vhathu hangei fhethu vhavha vho takala nga maanḓa u sumbedza uri vhathu vha Egypt vha funa thimu yavho.